Dilo tse e leng gore di a sekasekiwa fa o ya go batla karata ya sekoloto ke gore o tshwanetse o nne le karata e e bontshang gore o motho wa ka mo South Africa kgotsa e batla dinomoro tsa gago tsa ID e bontshe le gore go na le ko o dirang teng ko e leng gore o na le tiro o tshwanetse o tle le ka yone pampiri eo.

Tshwanetse o lebelele dilo tse di latelang tse o tshwanetse o lebelele gore jaaka o tsaya gore karata eo ya sekoloto ba tlile go tsena interest ya bokae mo yone madi a leng gore tlebe ba go file one, o tshwanetse o lebelele le gore madi a e leng gore o tshwanetse o a fiwe limit-e ya teng tlile go tshwanetse e nne bokae. Ga o simolola o bapisa le mefuta jang e farologaneng ya dikarata ke gore mo gongwe go fitlhelela go na le dikarata tse e leng gore tseo di go thusa gore ga o ya ko dishopong ko mabenkeleng o kgona go di dirisa e be o reka dilo tsa kwa mabenkeleng ka madi a kwa tlase go na le a o ne o tshwanetseng o a patele.

Di amana ka gore o tshwanetse go lebelele gore a wena o motho yo e leng gore o kgona go patela madi a leng o a adimile, go tlogeng foo ke bone ba tla bonang gore a mme ba tlile go adima madi kgotsa jang tshwanetse ba lebelele gore a motho o e leng gore a o motho yo e leng gore ao na le nnete o kgona go patela se o se adimilweng ebile ga o sokodise.

Bangwe ba batho ba tsaya dikarata ka sekoloto go dirisa madi ao botlhaswa, bangwe ba dirisetsa for go reka majwala ga ba tshwanetse ba patele tšhelete eo go a pala gore ba e patele jaanong pele ga motho a ile go dira karata ya sekoloto o tshwanetse a lebelele pele gore a mme karata ya sekoloto o a e tlhoka kgotsa jang.

Melawana le maemo a botlhokwa thata gore o a buise, ga o a tshwanela gore o be o sign-a fela o sa buisa go botlhokwa ba gore ga o tsaya karata ya sekoloto ke e fe gonne o tlabe o kry-a e le gore o fitlhela gore o patela madi a mantsi tota o sa tlhaloganye gore go fitlhile jang gore o patele madi a makalo.

Pele motho a tsaya karata ya sekoloto o tshwanetse o itse o nne le botlhale ba go dirisa madi o ka se batle go tsaya karata ya sekoloto go berekisetsa madi a gago gore o reke bojalwa kgotsa go kgatlhisa ditsala tsa gago o tshwanetse o tseye madi ao o kgone go a dirisa sentle le ka botlalo gore kgwedi e rileng e o tshwanetse o dire eng le eng le eng mme tlhaloganya gago e beye teng fela foo o dire o dire se o ipoleletseng sone gore o tlo se dira o sa tswa ka tsela.

Dilo tse di tseiwang tsiya ke gore ba batla go lebelela gore a madi a o a golang kgwedi le kgwedi a mantsi go tla kgona gore o kgone go patele sekoloto sa gago ebile morago ga go sena go patela sekoloto sa gago a mme go na le madi a leng gore o sala ka one o ka se re patela sekoloto kgwedi e e bo bowa gape tsaya sekoloto.

Overdraft facilities di thusa ka gore fa o tlhoka madi ka pele ka pele e le gore go tlhagile selo se e leng gore o ne o sa nagana se ka tlhaga e kgone go thusa ka yone eo mme fela e tenela gore ga o ka seke wa patala sentle o tlile go patala for sebaka se se leele tota.

Fa e le gore o dirisa madi a fetang a leng gore a mo bank-eng ya gago o feleletsa e le gore o nna le madi a le gore o tshwanetse o patele ka lebaka la gore o ne o zama o ne o leka go dirisa madi a e leng gore ga a yo mme di ka tilwa jang o tshwanetse ga o le motho o ne o ntse o lebelelang madi gore a teng mo bank-eng ya gago.

Go dira gore motho a phele a akanya thata ka tsaya tšhelete tsa madi and gore go kgone gore dilo di sa fitlha ko tshwanetse motho a phele a ntse a lebeletse madi e leng gore ona le one mo bank-eng.

Fa o le motho o tshwanetse go nne le madi a leng gore wa ba wa baya mo bank-eng kgwedi le kgwedi a leng gore ke madi a leng gore o bitsa di savings a e leng gore a tlile go go thusa ga ele gore go nale lebaka le le tlhagelelang le e leng le lwena ga wa nagana and-e se se tlile go go thusa gonne ga o kake wa nna le dikoloto gope.